Yingqeqesho ebala imbeko ebantwini abadala, isimilo sokwazi ukuziphatha maxa wonke nendlela yokwazi ukuthetha nabantu nendlela yokwazi ukubaphatha abanye abantu.

Into ebalulekileyo kuhlala phantsi baxoxe bathethisane kwaye imali le nto yokwakha zombini iintsapho bancedisane ingabi ngulowo azimele bancedisane kuthethiswane.

Izixhobo zomculo wesiNtu ezazisentyenziswa kudala sisigubu, uhadi, umrhubhe kunye nengqongqo. Ewe zisasetyenziswa nangoku kumculo owenziwayo kweli xesha lanamhlanje.

Ngokuthi lo mashishini ancedwe ngurhulumente ukubhengeza imisebenzi yabo emazweni aphesheya. Loo nto iyowuthi itsale umtsalane kubatyalizimali baphesheya.

Kuye kaloku kuphume utata okanye oomalume nootanci bomfana kuyiwe kule ntombi apho kuzothi kudityanwe nootat, oomalume okanye ootatomncinci bentombi apho kuzothi ke kuxoxwe malunga ngelobola. Kwenziwa njalo ke ngokwesiNtu.

Kubalulekile ukumkhonza uThixo kwaye kubalulekile ukuyazi imvelaphi yakho nabantu abakuzeleyo sele ungulo mntu unguye namhlanje. Yiloo nto ke kufuneka xa uthe wanexesha uye ebuhlanti kwiintlanti zakowenu exhantini uyonqula ucenge ucamagushe kwizinyanya zakokwenu, ubuye uye nasecaweni uyokhonza uThixo umdali wezulu nomhlaba kuba kaloku eBhayibhileni zange athi uThixo uzotshabalalisa indlela esiqhubayo ngayo emhlabeni. Camagu, Amen.

Kwathi ke ngenye imini ndipheka umphokoqo ikukutya kwalapha ekhaya kwaXhosa kwesiNtu endaweni yokuba ndigalele ityiwa ndasuke ndagalela iswekile ndinethemba lo mphokoqo uyokuba mnandi. Zange ke ulunge ndaphela umphokoqo lowo ndiwulahla ndawupheka ngendlela efanelekileyo ndawugalela ityuwa ke ngoku.

Ulwimi endiluthandayo ngaphandle kwesiXhosa lulwimi lwesiNgesi kuba kaloku ulwimi lwesNgesi lilo elithi lisinxulumanise sonke emhlabeni ngokwentetha kuba kaloku xa udibana nabanye abantu bamanye amazwe kufuneka uthethe ulwimi lwesiNgesi. Yiyo loo nto ndiluthanda.

Bangayisombulula ngokuthi bonke njengababhali bavumelane ngobhala igama elinye elizothi lifumaneke kuzo zonke izichazimagama zesXhosa kungabikho yantlukwano. Loo nto izawuthi incede abantu bangabhidakali.

Yinyoka nesele, esi saci sichaza abantu abangathandaniyo okanye abangavaniyo. Umvundla kuzek' indlela, kutshiwo kumntu ofuze uyise okanye unina ngento yonke. Amaphuthi ahlathinye, ngabantu abavanayo abamekonye nabasoloko bekunye.